Ngingabhekana nakho ngokuthi, ngingabhekana nakho ngokuthi vele ukugxekwa into ehlezi ikhona abantu bahlezi banemibono eyahlukahlukene uma ifilosofi omunye umuntu angayiboni ngaleyondlela, kusuke kuwumbono wakhe loyo. Nanokuthi-ke ningahlanganyela nabanye abantu abakholelwa kuyo lowo mbono wefilosofi engisuke ngiyitholile, ngisebenzisane kanye nabo kakhulu.

Isiko elikhona isiko lokusoka, lokusokwa kwabafana abasuke ngicabanga ukuthi kuyafana nakwezinye iyinhlanga nakwezinye kuyafana. AmaZulu ayakwenza ukusoka namaXhosa eyakwenza kuyafana lokho nosiko lokuya intabeni liyathanda ukuthi lufane.

Uhlobo lokudla okudliwayo, ukudla kwesintu ukudla okunempilo. Ngicabanga ukuthi ikhona lokho okubalulekile.

Ngingababavakashela labo bantu abadala nezintandlane emakhaya ngenza nje uhlelo lokuthi ngiyabavakashela emakhaya, ukuze ngizobona iphrojekthi ihamba kahle yini.

Akudingi amakhono amaningi khona ikhono nje olidingayo elokwazi umlando walokho kudla nokuthi kusizaphi emzimbeni womuntu uma esekudlile, kubaluleke ngani, kunamiphi imisoco namavithamini.

Uma intombazana ithombile isiyenzelwa usiko lokuthomba kwayo, iyaye ifundiswe iyalwe nangendlela yokuziphatha, ukuthi kumele iyiphathe kanjani lokho kuvimbela ekutheni abantu besifazane noma amantombazane akhuliswe emancane. Uma kungasenziwa-ke lolo siko kuzokwanda kuyanda kakhulu ukukhulelwa kabantu besifazane besesebancane ngoba basuke sebengasayitholanga le miyalo ngendlela, bengafundiswanga nangendlela yokuziphatha mase bekuleso sigaba ngoba basuke sebesemathubeni omningi ukuthi bengathola abantwana mabeyimbandakanya kwezocansi.

Ngingabavakashela abantu abadala neyingane ey'suke zizintandane emakhaya ukuze ngibone ukuthi uhlelo lweprojekthi luhamba kahle yini. Ngibabiza nembuzo ukuthi bayasizakalani ngale phrojekthi bayayithakasela yini, bayafisa futhi nokuthi iqhubeke esikhathini esizayo.

Ngicabanga ukuthi ungamfundisa usingaye nokubaluleka kosiko nokuthi luzomsizaphi ksasa njengoba esakhula nje, nanokuthi lwaluqale kanjani, luqalelwani, lubaluleke ngani.

Kusiza ngokuthi phela lo muntu osuke eseshonile nimkhumbula ngezinto ezinhle asuke ezenza. Nigcine nithokozile nani ukuthi ubenza into enhle kanjena ngoba omunye umuntu akanakeki uma esuke esaphila mayekade enza into enhle.

Umqombothi utshwala engathi bunomsoco ngoba benziwe ngamabele, sonke siyazi ukuthi amabele-ke anomsoco kangakanani odingakalayo egazini, nanokuthi buwutshwala besintu.

Ukusebenzisana umcimbi bekuwumcimbi womkhehlo, ukusebenzisana-ke ukuthi omakhelwane befike bezolekelela emabhodweni lapho osuke kuphekwa khona, nasekukhandeni utshwala besintu, omakhelwane bayasiza kakhulu. Lokho kwenza ukuthi umcimbi usheshe nanokuthi uma kusuka omakhelwane bebambisene umcimbi uba impumelelo kakhulu, nabasuke bezihambeli zomcimbi abangasibo basendaweni bayabona ukubambisana kwabantu okuyinto enhle kakhulu leyo.

Leli siko leli lisho ukuthi useyakhula useba indoda, usezokhula kumele afunde ukuthi uyiphatha kanjani umuntu wesilisa nanokuthi ubaphatha kanjani abanye abantu, nabanye abantu besifazane, ukhuluma kanjani nabantu abancane nabadala.

Ngingabuza izinto ashoda ngazo nanokuthi ikuphi akufisayo ngalo mcimbi wakhe.

Ukusebenzisana kusiza kakhulu ngoba abanye abantu basuke bengazi ukuthi lokho kudla kuphekwa kanjani, so uma nisebenzisana ugcina ufundisa nabanye abasuke bengakwazi lokho kudla ukuthi kuphekwa kanjani nokuthi kulungiselelwa kanjani. Kuyasiza kakhulu nokudla kwesintu kugcina sekuthokozisa nje ngoba nisuke nizokudla nokuhlanganyela .